Ba ka thusa ka gore go nne le batho ba ba tswang kwa lefapheng la pholo le tlisetsa bagodi dipilisi mo magaeng. Kana yone melemo e e leng gore ba e tlhoka segolobogolo, ba ba fiwang teretemente ya malwetse.

Dintlha di le pedi tseo di botlhokwa, ka ntlha ya ntlha e e buang gore a bagodi ba isiwe ko malapeng a tlhokomelang bagodi, ke nagana gore ga e le gore mogodi o o na le bolwetse bo e leng gore ko lapeng ga ba bokgoni, nnyaa a ka isiwa ko lelapeng leo la bagodi. Mme, ga e le gore ke mogodi o o sa lwaleng bolwetse bo bo tlhokang di-specialist-e jalo le jalo, a kana ntse a dula kwa gae.

Enngwe ya selo ke gore bagodi ga balwala ba tshwanetse ba ye kwa dingakeng tsa setso. Ee ba ka ya kwa dingakeng tsa setso mme, ba setse ba tswa go itlhola kwa ngakeng ya sekgowa gore ba itse gore a mathata ga se bolwetse jo bo tlhokang dingaka tsa sejwalejwale.

Ke mekgwa ya tlhompho, mekgwa ya tlhokomelo, le mekgwa ya go nna o itumedisa batsofe ba e leng gore ke batsadi ba rona.

Ke nagana gore ga gona pharologano epe go yaka dijo ka gore batsofe ba botlhe ba tlhokomelwa ebile, ba tlamela ka gonne ga ba sa tlhole ba kgona go itirela jaaka pele.

Bagodi nako le nako ba tsewa mme, ba isiwa kwa lebaleng go ya go dira di ekesesaese le go itukisa.

Ke lefelo la go tshwana le Mafikeng home based care for old persons. Ditirelo tse ba fanang ka tsone ke go tlhokomela bagodi letsatsi lotlhe ba robala koo, ba ja koo, ba tlhapa koo. Ee ditirelo tse di a duelwa.

Batsofe mo pusong ya gone yanong ba ka fiwa fifty percent off mo dilwaneng tsa go tlhapa, dilwana tsa go ja, dilwana tsa diaparo le mo dilwaneng tsa go reka metsi le motlakase jalo le jalo.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e a thusa mo dilong tse dintsi mme, dilo di a tura, dilo di tsamaya ka ditlhwatlhwa tse di kwa godimo.

Bagodi ba ka iponagatsa ko dikantorong tsa SASSA ba tshwere lekwalo la bone la itshupo, diteitemente tsa banka tse sa feteng dikgwedi di le tharo le lekwalo le le bontshang kwa motsofe a dulang gona.

Ke nagana gore phenšene e a thusa mo dilwaneng tse di ka tlhokagalang mo lelapeng, kgotsa ko lelapeng la batlhokomedi.

A na le dingwaga tse masomethataro, ke nagana gore ke ka ntlha ya gore batho ba le bantsi ga ba le mo dijareng tseo ba tlogela ditiro.

Kwa dipetlele go na le dikoloi kgotsa, dikombi tse di diretsweng balwetsi, tse di tsamayang mo motseng di tsaya balwetsi. Ke tsone tse di ka kgontshang gore bagodi ba kgone go ya dipetlele.

Ka go ba tlamela ka dikoloi kgotsa dithekisi tse di tsayang balwetsi ka botlalo di ba isa kwa dipetlele jaaka teransepoto e e bidiwang Patient Transport e e boniwang kwa dipetlele kgotsa ditleliniki e gantsi e tsamayang mo metseng go tsaya bone balwetsi ba e ba isa ko dipetlele.

Mo ke dulang teng e ka nna five kilometers, dikilomitara di le tlhano go ya kwa ditlhamelong tsa pholo.

Go botlhokwa ka gonne, motho mongwe le mang o na le tshwanelo ya go nna le kgotsa go bona pholo e e tokafatseng.

Ke malwetsi a otlhe a o ka bonang kalafi kwa tleliniking. Malwetsi a otlhe a leng teng.

Fa tliniki e le kgakala ga gwa siama mo baaging ka gonne ga ba kgone go fitlhelela ditirelo tse ba tshwanetseng go di fitlhelela ka nako. O fitlhela e le gore le dipalangwa tsa pholo le tsone ga diyo kgotsa ga bana tsone.

Fa melemo e fedile kwa ditleliniking se balwetse ba ka se dirang ke gore ga ba itsholetse ba ka kgona go ya go reka melemo eo.

Ke nagana gore ke gore baagi ba tshaba gore ga ba tsena kwa ditleliniking ba ka fitlhela e le gore ga ba ye go bona pholo e ba e tlhokang. Kana, ba tshaba gore ga ba ile ba ka se tlhole ba boela kwa magaeng.

Fa molwetse a fitlhile phakela kwa tleliniking o na le mekgwa e mentsi e e leng gore a ka fitlhela thuso pele, go sena dikgoreletsi dipe tsa go fitlhela kalafi.

Seemo se se thusa ba bantsi ba ba tlhokang thuso mogare ga gonne ga o ya kwa tleliniking ka nako e o ba kgona go go thusa.

E ka thusa ka mokgwa o reng baagi, kgotsa balwetse ba ka bona thuso e e potlaneng ya melemo.

Go bona pholo ka nako, go ka thusa gore tlhokomelo ya boitekanelo e nne e e tokafetseng.

Gore batho bangwe le bangwe ba kgone go bona ditirelo tse di potlana ebile, tse di netefatsang tsa pholo.

Go ka diriwa gore tleliniki e e tsamayang e kgone go fitlhelela batho ba botlhe ba e leng gore ba kgakala le ditirelo tsa pholo.

Nka leboga ka go phasalatsa tiro e ntle ko bookelong jo e bo dirileng.